Ngokwezimali, ngingalungisa isabelomali ukuze ngibhekane nama-tolls anyukile, ngihlole imizila enama-toll aphansi. Ngokwenhlangano, ngingabuyekeza izinhlelo zemizila ukuze ngiciphise izindleko ze-toll, ngazise amakhasimende noma ngithumele mayelana nezinguquko nokubambezeleka okungaba khona.

Ebhasini engangiligibele, ngabona u-driver ethethisa umuntu osekhulile, ngoba kuthatha isikhathi eside ukuthola indawo ahlala kuyona. Isalukazi sasibukeka sithuthumela futhi sinamahloni. Eyi, ngazizwa ngizwa usizi olukhulu ngomuntu osekhulile, uma ngabe ethethiswa kangaka engathi umntwana omncane, okwangenza ngathukuthela futhi ngaphatheka kabi ngokuziphatha komhlukumezi. Ukukhathazeka ngenhlalakahle yomuntu osekhulile, angazi kungani abantu bengazi ukuthi abantu abadala bayahlonishwa, futhi kwakumele ambekezelele ngoba uyabona ukuthi usekhulile.

Into yokuqala, kungamele ngihlole inqubomgomo yemithwalo yenkampani yendiza, ngiqonde nemikhawulo yesisindo nosayizi, ngihlele izinto ezibalulekile, ngibeke kona kuqala, okufanele. Amasu okupakisha, ngingapakisha mhlawumbe ngokuthi nginciphise isisindo nomthwalo kanye nosayizi. Ngikhethe izinto ey'setshenziswa kaningi nezisemqoka. Ngicabangele ukugqoka izinto ezisindayo noma ezinkulu. Amanye amathiphu mhlawumbe ngingahlela imithwalo ngendlela efanele, ngizame ukufaka yonke into emthwaleni othwalayo.

Ngiyazincamela izitimela, ngoba zikwazi ukuthwala izimpahla eziningi, kuyilapho zisebenzisa amandla amancane. Kumthelela wesikhathi-ke sokuthutha, isikhathi sezokuthutha singathinta izinzuzo zemvelo zomthwalo wesitimela. Njengoba izikhathi ezinde zokuthutha zingadinga amandla engeziwe, esiqandisini, noma ukugcinwa.

Ama-shuttle anganikeza izinto zokuhamba ezilula neziqondile, ama-shuttle angakwazi ukuhlalisa abantu abadala abanezinkinga zokuhamba, ama-shuttle angasiza ekulweni nesizungu, futhi ama-shuttle angathatha abantu abadala abayise kuma-appointment odokotela ukuyothenga igrosa, nakwezinye izindawo ezibalulekile, futhi angaxhuma abantu abadala nezikhungo zomphakathi zendawo, izikhungo zabadala, nemicimbi yezenhlalo. Ama-shuttle angasiza abantu abadala balondoloze ukuzimela, futhi angathuthukisa ukuhamba, nokufinyelela ezinsizeni ezibalulekile. Ngingasho nje ngithi adlala indima ebalulekile ekusekeleni ukuhamba nokuzimela kwabantu abadala.

Ama-toll asekelwe esisindaweni angadinga izinkampani ze-logistic ukuthi zivumelanise amanani azo, kanye namasu okusebenza ukuze kuncishiswe izindleko kanye nokukhulisa ukusebenza kahle.

Okutholakala ngenkathi ulindile, ukulinda isikhathi eside ukuze ukuba ibhasi ifike, ukuthi amabhasi angayi ngqo lapho uya khona, bese kuthi uma ugibelele-ke ibhasi, amabhasi agcwala kakhulu noma aminyane. Izihlalo ezinzima noma ezinganele, i-traffic, ukwakhiwa noma okunye ukuphazamiseka okuthinta umzila.

Nginganikeza isaziso kusengaphambili, ngichaze ngokucacile isizathu okuwuhlelo olusha lwe-toll. Ngichaze umthelela emanani, ngiphinde nginikeze ukusekela futhi ngixoxe ngezixazululo ezingase zibe khona, ngaleyo ndlela, ngingagcina ukubonakala nokuthembana kumakhasimende.

Amarempu namakheshi, kwenza abantu abakhubazekile bakwazi ukusebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi. Izici zokufinyeleleka zikhuthaza ukufinyelela okulinganayo kwezokuthutha kubo bonke. Lezi zici zithuthukiswa umuzwa wokuvakasha, uwonke wabantu abakhubazekile. Izici zokufinyeleleka zibonisa ukuzibophezela ekuhlanganiseni. Amazwe amaningi adinga izinto zokuhamba zomphakathi ukuze ahlangabezane nezidinganiso zokufinyelela. Sekukonke nje, amarempu, amakheshi nezinye izici zokufinyeleleka zidlala indima ebalulekile ekwenzeni ezokuthutha zomphakathi zibandakanye kakhudlwana futhi zifinyeleleke.